Tanihi van'wamapurasi leswi ku nga endliwaka swona leswaku misava ya hina yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle i ku va ku fanele hi kuma manyoro hi hoxetela kona laha misaveni ya hina nakona hi cheleta hi ku yandza mati ya kona swi lava leswaku hi tshama hi ri ku cheleteni hambi hi nga byalanga nchumu leswaku misava yi kota ku tolovela leswaku loko hi kota ku byala swimilana swa hina swi kota ku endleka swi vupfa swi va leswinene swi va eka xiyimo lexinene hi kota ku tshovela ntshovelo lowunene hi swona leswi swi nga pfunaka leswaku misava ya hina yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle ku va na vatirhi vo tirha hi swona ku fakiwa hinkwayo mimirhi yo dlaya switsongwana leswo dya swimilana.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula i swimilana swo leswi swi tshamaka tinyangha to karhi ku fana na mavele timanga xikan'we na tindluwa hi swona swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula nakona swihlawulekisi swa swona leswi endlaka leswaku swi hanya hambiloko ku ri nkarhi wa mpfula i ku va impela ku va ku kula ka swona swi laveka yona mpfula loko ku ri hava mpfula a swi koti ku kula hikokwalaho mavele ma kurisa hi mpfula timanga na tona ti kurisa hi kuna ka mpfula hikokwalaho ku ri swona swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula hi swona leswi ndzi vonaka onge swimilana leswi nga kotaka ku va swi tshovela leswinene nkarhi wa mpfula.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala miroho ya tin'hwembe tinyawa xipinichi xikan'we na nkaka hi swona leswi hi toloveleke ku byala swona na xikan'we guxe kambe guxe a hi ri byali ro timilela hi roxe hina lexi hi xi endlaka i ku va hi ri nakekela hi swona leswi hi toloveleke ku byala hi dya swona i miroho leyi hinkwenu hi yi tsakelaka endhawini ya ka hina ku hava na muti lowu u nga hundzaka u nga kumi ku byariwile miroho ya xipinichi kumbe nkanka hikuva eka ndhawu leyi vanhu va twisisa ngopfu miroho leyi hikuva va tsakela rihanyo leri wu taka na rona va pfuna swinene emirini ya hina.

Swilo leswi ndzi nga swi byalaka hi nguva ya ximumu i swifaki leswi vuriwaka hi mavele timanga xikan'we na tindluwa naswona leswi ndzi nga swi byalaka hi nguva ya xixika i xipinichi malethyasi xikan'we na matamatisi na tinyala hi swona leswi ndzi nga swi byalaka hi xixika naswona xivangelo xo va ndzi byala swimilana swo fana na leswi hi ximumu i ku va mavele ma kota ku kula hi nkarhi wa timpfula xi ka hikokwalaho ndzi nga byala tani kambe hi nguva ya xixika swimilana leswi kotaka ku kula kahle nakona swi lava ku cheletiwa hi mati ya mpfula hi swona swo fana na swipinachi malethyasi xikan'we na tinyala na matamatisi.

Swilo leswi va ka na xandla kumbe ku sivela mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza hikuva loko ku cinca tinguva to karhi eku cinceni ka tinguva ku na swiharhi swo karhi leswi hikuva a swi twani na kona ku hisa swiharhi leswi swo fana na tihuku tihuku leti va vaka va fuwe tona leswaku ti va tshikelela matandza ya vona ti kumeka na tona ti lahlekela hi vutomi hikokwalaho ko hisa hikokwalaho ko va ku endla matandza yo tala naswona tin'wana handle ko va ti lahlekela hi vutomi a ti swi koti ku tshikela hikokwalaho ko va ku ri nguva yo karhi hi swona leswi sivelaka mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza ku cinca ka nguva.

Swilo leswi van'wamapurasi a faneleke ku swi tekela enhlokweni loko a hlawula muxaka wa tihomu ta nyama leswaku a ta fuwa eka vurimi bya mabindzu xo sungula u faneleke a langutisa rihanyo ra tihomu leti a lavaka ku ti fuwa ene tihomu leti a lavaka ku ti xava a langutisa rihanyo ra tona naswona a langutisa leswaku vaxavi va rhandza tihomu leto njhani va rhandza ta mafurha kumbe va rhandza leto kala mafurha hi swona leswi a faneleke ku swi langutisa nakona ku va a kota ku langutisa i ku va a rhanga a xava muhlovo hinkwayo wa tona nakona loko se a sungurile ku ku va a swi xavisa a vona leswaku vanhu va xava leta njhani nakona hi swini leswi swi fambaka ngopfu.

tindlela ta kahle to phamela tihomu ku tiyisisa ku engeteleka ka ntiko hi ndlela leyi hanyeke kahle i ku va u fanele u endlisisa leswaku tihomu ta wena ti dya swakudya leswi ti rhandzanaka na swona leswaku ti ta kota ku kula kahle emirini naswona leswaku swakudya leswi u ti nyikaka swona ti swi va swi ri swakudya leswi faneleke na nhlayiso wa rihanyo naswona a ti swi vabyisi kumbe ku humelela swin'wanyana nakona u faneleke u langutisa leswaku tihomu ta wena ti dya kahle loko.

Hi mavonelo ya mina maendlelo ya nkoka yo antswisa mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi i ku va tihomu ta masi ku na swo dya swo karhi leti ti faneleke ti dya swona nkarhi na nkarhi leswaku kota ku va na mbuyelo lowunene wa masi naswona swo dya leswi hi leswi swi kotaka ku pfuna ku va ku va na masi yo tala ku laveka leswaku ndzi lavisisa leswaku hi swihi swodya swa kona leswi endlaka leswaku ti va na masi yo tala kutani tihomu ta humesa masi ndzi ti nyika swona swo dya ti nga kumeki ti nga hlayisekanga swi laveka leswaku ti hlayiseka swinene leswaku ti kota ku ndzi humesela masi yo tala.

Thekinoloji yi nga antswisa kahle ku tirha eka vurimi bya masi hikuva ya kota ku vona leswaku quality ya masi yi njhani xikan'we na rihanyo ra tihomu ya swi kota ku vona swilo leswi swo va u nge koti ku swi vona hi mahlo ya wena ya nyama ku laveka yona thekinoloji hikokwalaho yi nga antswisa ku tirha kahle eka vurimi bya masi hi swona leswinene ku pfa ku tirhisiwa thekinoloji hikuva thekinoloji yinene swinene naswona yi tirha kahle ya kota ku vona swilo leswaku wena u nge koti ku swi vona hi matihlo ya nyama hikokwalaho ndzi vula leswaku yi nga antswisa hi ndlela leyinene swinene eka vurimi bya masi.

Ku hambana lokukulu i ku va leswi ni timpfuvu leti tinyimpfu leti tirhisiwaka eka vuhumelerisi bya nyama u nge swi koti ku tlhela u ti tirhisa eka vuhumelerisi bya wulu hikokwalaho ku hamba loku i ku va ku va i ku va ku ku endla wulu u fanele leswaku ti hanya leswaku ti kota ku tlhela ti ku nyika wulu yin'wanyana kambe vuhumelerisi bya nyama loko wo ze u ti humesa evuton'wini a ta ha swi koti ku nyika wulu yin'wanyana hikokwalaho ku fanekele ku va na ta vuhumelerisi bya nyama ku tlhela ku va na ti ta vuhumelerisi bya wulu nakona loko ku ri ya vukhale yi kota ku humelerisa wulu letinene.

Khale loko ku sengiwa masi ya homu, a ku endlisiwa hi ndlela leyi. A ku ta pfukeriwa nampundzu, vanhu va pfukile hinkwavo, tihomu ti nga se dya nchumu, ku sunguriwa ku kamiwa masi hikuva a sengiwa masi ya homu ma hisa ma fakiwa emabaketini. Laha un'wana na un'wana a nga ta ku teriwa ya yena hikuva khale a ku hanyiwa eka mindyangu yo tala swinene. A ku endlisiwa hi yona ndlela leyi leswaku va muti hinkwavo va wa kuma, a ku ta fakiwa e mabaketi, va heta va hungutela wun'wana na wun'wana loyi a tshamaka eka muti lowu ku sengiwaka eka wona.

Masi ma pfuna hi ndlela leyikulu eka miri wa vanhu kumbe eka vana. Xo sungula masi ya endla leswaku munhu a tshama a basile emirini wa yena. Ya swi kota ku tlilina thyaka ya le ndzeni loko munhu thyakile endzeni, u nwa masi wo va wo va kahle, a va a nga a va a se a basile. Hikokwalaho masi ya pfuna. Eka vana nakona ya pfuna leswaku vana va kula hi ndlela leyinene, va kota ku hlahlamuka loko va kula. Va kota ku chela miri wo wo hlayanyana lowunene, lowu vanhu loko va va vona va nga ta va navela. Hi wona mpfuno wa masi. Mpfuno wa masi i wukulu swinene, wa swi kota ku pfuna vanhu leswaku va languteka va basile.

Mhaka leyi a ku ri ntiyiso swinene. Khale loko homu u yi dlaya, a yi ri na madlayelo ya yona. Loko u nga wa landzeleli a wu nge tiphini hi yona hikuva a swi ta laveka leswaku u vuyelela exihambukelweni kwala ni kwala. Hikokwalaho loko mi dlaya homu, swi laveka mi langutisa swilo swa kona leswi khale a va endlisa xiswona, a va nga sungula hi ku dlaya homu va tekelana va dlaya. Xo sungula a ku ri na vanhu vo karhi lava va fanele va yi dlaya, homu a yi nga khomi hi un'wana na un'wana. Ku na vanhu vo karhi lava faneleke ku yi khoma va yi dlaya, naswona loko va yi dlayile na maxindlelo ya kona a ma nga fani na ya sweswi. Swi xindliwa hi nawu, swa khale a swi ri na nawu swinene.

Ntirho wo yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini, i ntirho wa n'winyi wa muti, bava lonkulu wa le mutini. Hikuva loko ku yevula un'wana ku ta va na swivulavulo swo u endle a nga endli swona kumbe, u endle a teka swin'wana a veka etlhelweni. Hikokwalaho loko ku yevula n'winyi wa wa swifuwo, a ku vi na swiphiqo swo tala hikuva, hinkwaswo leswi humelelaku u ta va yena a langutisane na swona.

Hikokwalaho ko va swiharhi a swi dyiwi na mavoya ya swona, ngopfungopfu swiharhi swo fana no na na tihomu. Mavoya ya homu a ma dyiwi mo omisiwa ma kota ku endla tinguvu kumbe swin'wana na swin'wana leswi va nga swi tirhiselaka swona. Swo fana na yona huku, u nge yi dyi na mavoya ya yona, kumbe tinsiva ta yona. Hikokwalaho swa boha ku susa mavoya eka swiharhi loko swi dlayiwa, swi lava ku endliwa nyama. Loko a ku nga ri ku va swi lava ku endliwa nyama, a swi nge susiwi kambe hikuva swi lava ku endliwa nyama, swa boha leswaku swi susiwa hikuva u nge dyi nyama nyama yo va yi talele hi mavoya. Swi lava leswaku loko u dya, u dya nyama u tiphina hi yona.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta hi ndlela leyinene swinene, ku engetela mbuyelo wa swibyariwa. Hikuva ya kota ku ku dlaya swilo swo karhi leswi swi nga endlaka leswaku swibyariwa swi nga kuli swona. Hikokwalaho manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta swinene eka mbuyelo ya swibyariwa swa munhu. manyoro ya tikhemikhali na tikhemikhali ta wona yo to kota ku loko munhu a ti tirhisa ti kota ku va a ti nakekela na swimilana swa yena, swi kota ku kula kahle. Loko ntsena a kota ku va na yena a swi chelela mati, a swi nakekela minkarhi hinkwayo, siku na siku a endla xipfuneto xo va na swona swi kula.

bya manyoro ya tikhemikhali bya nkarhi wo leha eka rihanyo ra misava i ku va, tikhemikhali leti va ku ti tshame nkarhi wo leha eka misava ti kota ku endla misava leswaku swin'wana na swin'wana leswi u byalaka eka misava yeleyo, swi kota ku humelela swi ri swinene. U kota ku tshovela swimilana kumbe swin'wana na swin'wana u va ka u swi byarile eka misava yeleyo. Manyoro ya tikhemikhali ma pfuneta misava leswaku yi kota ku nona eku noneni ka misava ku kota ku huma swakudya leswinene, kumbe mabulomu lama u va ka u wa byarile eka misava yeleyo ya manyoro ya tikhemikhali. Ya kota ku kula kahle swinene ngopfu.

Ndzi nga hlawula manyoro ya tikhemikhali hikuva, manyoro lama endliweke ekaya ma tala ngopfu ku va na swivungu. Naswona ya borisa swimilana loko u swi byarile hi ku va ya hava tikhemikhali. Kambe manyoro lawa ya nga na tikhemikhali ya kota ku tshama emisaveni nakona, ya kota ku kurisa swimilani hikuva tikhemikhali leti va ku ti cheriwile eka manyoro yalawo, ta swi kota ku dlaya swivungu leswi va ku ehansi swi lavaka ku dya swimilana swa wena. Naswona manyoro ya tikhemikhali ya swi kota ku nonisa misava, u kota ku tshovela leswinene. Hikokwalaho ka hlawula wona manyoro lama endliweke hi tikhemikhali.

Ndzi nga byala timanga leto leha ta . Xivangelo xo va ndzi byala tona i ku va ndzi timanga leti tibyariwa ntsena hi ximumu, naswona swakudya leswi byariwaka hi ximumu swa swi kota ku kula hi ndlela leyinene hikuva swi kota ku kuma dyambu xikan'we na mpfula. Swo dya xo kurisiwa hi mpfula swi kula swinene ku tlula swo ti cheletela wena n'winyi. Hikokwalaho ndzi hlawula tona timanga leti, leswaku ti ta kota ku tshovela swilo leswinene ene nakona tona ti byariwa hi wona nkarhi lowu wa ku tshovela swilo leswinene. Hikokwalaho ndzi nga byala tona ensin'wini ya mina timanga leti.

Ku kota ku kurisa tihomu ta mina, ndlela ya mina yo va ndzi hlengeletela mati leswaku ti kota ku kula ti hunguteka ku xaniseka hikokwalaho ko kala mati. I ku va xo sungula swi laveka leswaku ndzi xavetela ti-Jojo tank leto tala, loko ndzi hetile ku xavetela ti-Jojo tank leti, ndzi heta ndzi aka rhavi lerikulu laha ndzi nga ta va loko mati ndzi ma cherile ka ti-Jojo tank ta mina ndzi faka tiphayiphi to karhi. Leti nga ta humesa mati ti wa komba eka lero, laha ndzi nga ta pfulela tihomu ta mina leswaku ti huma ti ya nwa mati. leswaku ti ta kota ku kula kahle.

Xivangelo xo va malume fanerile ku tlhavela swifuwo swa yena i ku va, swifuwo a swi kurisiwi hi ntsena hi swakudya na mati. Swi nga ha va swi kula hi swakudya na mati kambe, ku va swi kula swi hlayisekile emirini swi nga khomi hi mavabyi swa lava leswaku a ya swi tlhavela swifuwo swa yena. Hikuva loko a nga swi tlhaveli swi ta nghena hi mavabyi yo karhi, lawa ya nga endlaka leswaku swifuwo swa yena swi ku hetelela swi hundza emisaveni kumbe swi nga kuli kahle, swi nga tsakisi emirini. Hikokwalaho swi fanerile leswaku a tlhavela swifuwo swa yena leswaku swi ta kula kahle.

Magoza lawa vatirhi va mina va faneleke ku mateka ku tiyisisa leswaku masi ma basile naswona a ma ngheneriwi hi switsongwatsongwana. Xo sungula vatirhi va mina ku laveka leswaku va endla xitiyiseko xa leswaku laha va chelaka kona masi lawa, swilo swibye swa vona leswi va chelaka eka swona swi basile swinene. Swin'wana leswi faneleke va swi endla i ku va va hlamba mavoko va nga se senga tihomu letiwa ta masi, ku laveka leswaku na vona loko va ya ekusengeni va va va basile, xikan'we na laha va ma vekaka ku kona, ku laveka leswaku ku va ku basile. Hi swona leswi swi nga tiyisisa leswaku masi ya hina ya tshama ya basile.